Ka letikulu ta switirhiswa swa swiporo i ku teka vanhu kusuka emadorobeni na le makaya nakona yi pfuna ku transport-a malahla na oyili, nakona siku na siku yi landza vanhu dorobeni nakona yi na mintirho yi vanga mintirho yi tlhela yi endla leswaku ikhonomi yi kula nakona loko ikhonomi yi kula swi vula leswaku swa timali swa gonya nakona yi endla leswaku emapatwini ku va na vakhandziyi va ku tala.

Tikumeki hi ku enela etindhawini ta matikoxikaya hikuva eka matikoxikaya a ku na mphakelo wa kahle wa network, na kona swa tika leswaku mi foyinela ambulance na kona mapatu ma kona man'wana a ma fambeki hikokwalaho ambulense yi nga teka nkarhi wo leha ku fika na kona a ku na switirhisiwa leswi eneleke, leswi nga ringanela leswaku ku va na ti ambulense to tala ematikoxikaya. Tiambulese ti famba nkarhi wo leha ku fikelela tindhawu hinkwato le ti nga kona endhawini yeleyo.

Xewani tatana, ha swi tiva leswaku nhundzu ya n'wina a yi fikanga na kona hi kombela ku rivaleliwa ku va nhundzu ya n'wina yi nga si fika. Nhundzu ya n'wina a yi se fika hi ku sweswi yile Johannesburg deport na kona yi ta fika hi nkarhi lowu nga hetiki mbilu. Hi kombela ku khomeriwa ku va leswaku nhundzu ya n'wina a yi fikanga hi nkarhi lowu a wu mpimiwile na kona yi ta fika hi nkarhi lowu nga hetiki mbilu, mo langutela exikarhi ka mundzuku hi awara ya khumembirhi.

Switichi swa petirolo swi cince ngopfu hi ku famba ka nkarhi leswaku swi nyika vafambi vukorhokeri byo tala. A va swi vona leswaku switichi swo tala swa tala hakanene hikokwalaho switichi swi fane swi tala hikuva vanhu vo tala va huma etindhawini to hambanahambana, nakona vukorhokeri bya switichi a byi ri ntsongo swinene, hikokwalaho nakona timovha ti karhi ti andza, nakona va nga ka va nga tirhisi switichi swo tala swa swin'we hi nkarhi wun'we hikokwalaho swi ku laveka switichi swo tala.

Ku tlakuka ka tihakelo swi khumba va fambi va mabazi va siku na siku, lava titshegeke hi wona, hikuva bazi a ri durhi ku fana na thekisi, nakona swi nga endla leswaku va tlhelela eka tithekisi hi ku durha ka mabazi. Hikuva vo tala va famba hi mabazi hileswaku mabazi a ma fani na mathekisi, mabazi ma chipile swinene ku hakela wona siku na siku a swi durhi.

Xewani minjhani ku pfuka, ndzi na swivilelo hi mayelana ya mindzwalo ya mina leyi yi nga fikangiku eJoni. A ndzi famba na munghana wa mina eCape Town hi swihahampfhuka, a ndzi koti ku twisisa leswaku yi lahlekile kumbe yi le endleleni yo ya eJoni. Ndzi lava ku veka xivilelo leswaku nhundzu ya mina yi yo lahleka kumbe ya ha ri endleleni yo ya Joni ndzi ta khensa tirhisano wa n'wina nakona ndzi ta khensa loko mo hatla mi vuya eka mina.

Xewani, ndzi hlwerile ku fika entirhweni hikuva a ku ri na xitereko xa mabazi eka ndlela leyi hi fambaka eka yona. Ndzi kombela ku khomeriwa leswaku a ndzi kotanga ku fika entirhweni kumbe ndzi hlwerile ku fika entirhweni xitereko xa mabazi hi xona xi nga endla leswaku ndzi hlwela ku fika. Ndzi kombela ku khomeriwa a swi nga ha endleki na siku na rin'we.

Loko ndzi hlawula eka xikarhi ka ku tsemekanya swifundza hi bazi na vukorhokeri byin'wani, ndzi nga hlawula bazi hikuva bazi rikulu swinene, nakona loko u ri na tinhundzu to tala u nga kota ku veka nhundzu ya ya wena yi fika yi hlayisekile. Nakona bazi rikulu swinene hikokwalaho mabazi mo tala hi xitalo a ma talanga ku kuma nghozi kambe tithekisi titsongo kumbe vukorhokeri byin'wana ndzi nga hlawula bazi.

Ndzi fikile exitichini xa mabazi mindzhwalo ya mina yi yi tike ngopfu, a ndzi ta kombela vanhu van'wana leswaku va ni pfuna hi ma hi mindzhwalo ya mina, nakona emabazini ku na khondakitara a ndzi ta yi kombela leswaku yi ni pfuna hi mindzhwalo ya mina hikuva yi tikile swinene, nakona emabazini ku na mutirhi loyi a tirhanaka na swona loko munhu a ri na mindzhwalo yo tala.

A ndzi ta kombela leswaku va ri chekisisa nakambe, hikuva before kumbe ehandle ka ku famba ndzi chekisisile leswaku pasi ra mina hakunene hi rona ri nga ka ri nga kayiveli, a ndzi ta kombela leswaku va ri chekisisa nakambe leswaku ndzi ta kota ku tsemakanya kumbe ku famba, kumbe ndzi vuyela endzhaku ndzi endla pasi rin'wana leswaku ndzi kota ku hundza.

Ma fanele ma va kolomu ka seventeen to eighteen, nakona u fa u kuma phepha ro huma eka dokodela ku komba leswaku wena u lulamerile ku chayela swihahampfhuka. U fanele u ya exikolweni xa swihahampfhuka kumbe u kuma xikolo xa swihahampfhuka, u fanele u kuma layisense ya ku chayela swihahampfhuka. Nakona u fanele u pasa test leyi u yi endlaka ku rheyila swihahampfhuka kumbe ku dyondza ku fambisa swihahampfhukaU u fanele u va na vuswikoti eka swihahampfhuka.

A swa ha ri kona eka nkarhi wa sweswi kumbe vanhu a va ha swi tirhisi eka nkarhi wa sweswo, hikuva vanhu vo tala va twa i nga ri swiyimo swa vona swi tlakukile. Va ti kumela timovha ta vona hikuva va twa swi chipile swinene ku famba hi timovha ta vona va ti chelela mafurha ya vona. Kambe van'wani va tshama ekule na la ku nga na ti-railway, hikokwalaho swa tika leswaku switimela swi famba eka ndhawini yoyaleyo.

Nkoka wa xihahampfhuka wu vonaka hikuva xihahampfhuka xi nga suka etikweni leri, ri ya eka matiko ma le handle leswaku ri landza muvabyi ri n'wi vuyisa eka swibedhlele swa le kusuhi. Kumbe swibedhlele swa laha munhu wowaloye a humaka kona leswaku a ta va ekusuhi na ndyangu wa yena.

Swinene hikuva u nga vhakela na matiko mambe, u nga kota ku vona tindhawu to tala nakona u nga kota ku hlangana na vanhu vo hambanahambana va tindzimi to hambanahambana, va mihlovo yo hambanahambana. U nga kota ku dyondza mahanyelo ya vona ni la va humaka kona. U nga kota ku dyondza tindzimi to tala loko u ri karhi u tirhela eka swihahampfhuka, hikuva vanhu vo tala va tele erivaleni ra swihahampfhuka.

Hi makhisimusi lawa mimovha a yo khitikana yi ya hala na hala, hi lero a ku ri nkarhi wa mikitsikitsi mimovha a yo khitikana a ku tele vanhu vo tala a va ya tindhawini to hambanahambana hikokwalaho thirafiki a yi tele swinene, nakona vanhu vo tala a va nga koti ku fika la va yaka kona hi nkarhi lowu a va fanele va fika kona.

Intercape hikuva ri chipile kusuka eMpumalanga ku ya exifundzeni xa Gauteng. Nakona ndzi nga hatla ni fika laha ndzi lavaka ku ya kona hi xihatla hikuva ra hatlisa swinene, nakona ri teka ndlela leyi hatlisaka ku fika eGauteng.

Vamathekisi loko nxavo wa petiroli wu tlakusa va tlakusa, kambe loko wu vuyela hansi a va ehlisi, hikokwalaho loko nxavo wa petiroli wu vuyela hansi va nga enhlisi hikuva a va swi tivi leswi nga ta humelela hi mundzuku kumbexani yi nga tlhela yi enhlisiwa nakambe kumbe njhani. Nakona va va va lahlekeriwile swinene hi ku gonya ka nxavo wa petiroli, hikokwalaho a swi olovi ku tlhela va ehlisa mintsengo nakambe.

Netflights hikuva yi yima kambirhi kanharhu before yi fika laha yi lavaka ku ya kona, kumbe yi nga se fika laha yi lavaka ku ya kona hikokwalaho mi nga swi kota ku ti endlela migingiriko ya n'wina ya nkarhi na nkarhi.

Ndza mi twisisa, ndza amukela leswaku ndzi rhongo nakona ndzi kombela ku khomeriwa. Kambe leswi i swa xihatla ndzi fanele ndzi yisa kokwana wa mina exibedhlele nakona va khomekile swinene, loko ndzi nga hatli ndzi fika exibedhlele va nga ha no lahlekeriwa hi vutomi bya vona, hikokwalaho ndzi kombela ku khomeriwa swinene. Ndzi kombela ku khomeriwa nakona ndzi nga fika laha ntirhweni wa n'wina le mi tirhelaka kona loko ndzi hetile ku yisa kokwana exibedhlele, hikuva i swa xihatla swinene. Ndzi ta khensa ntirhisano wa n'win. Ndza swi tiva leswaku a ndzi fanelanga ndzi tlula milawu ya le patwini mina ndzi yi tlurile na swi twisisa swinene, nakona na swi amukela leswaku ndzi yi tlurile milawu ya le patwini hikokwalaho ndzi kombela ku khomeriwa swinene.

Ku famba hi bazi swi kahle swinene hikuva munhu u hatla a fika laha a yaka kona nakona ku famba hi bazi swi chipile swinene ku tlula ku famba hi thekisi.

Xihoxo a hi fanele hi langutile leswaku a ku le ku teni movha wun'wani kumbe njhani, hikokwalaho hinkwenu hi na xihoxo nakona xihoxo a vangiwi eka munhu wun'we ntsena.